Raditebele e kemo ratang lebitso la hae ke Albert Eisten. Lebaka le nketsang hore ke mo rate, ke hore Instaan o ile a hlahisa mohopolo wa relativity o ileng wa fetola tsela eo re bonang lefatshe le ka bo hole ka wena. Ke mohlala o motle, ke mohlala o motle.

Papadi e ke ratang ke papadi ya maoto, kgwele ya dinao ya America e seng ya ka mona ka mo South Africa, hare na American Football, American Football e bapalwa ka mo le mose le mawatle ebile e na le equipment ya teng, ke hore e na le melao ya teng, le equipment ya teng ya teng e e farolohaneng le ya rona ka mo Afrika Borwa ebile e na le e na le nthonyana tsa teng and tse leng hore di ya fumaneha for batho bale ene ebile ka mo rona Afrika Borwa. Ha re na tsona di-equipment tseo tse hlokehang ho bapala papadi eo ya American Football ke yona e ke e ratang, empa ka mo Afrika Borwa ha re na yona.

Se ke ithutileng sona ka papadi ya rugby haesale e phahamisitse flaga ya rona hodimo ke hore eh bane ba ile ba batho ba tshepahalang, ba na le lerato la rugby ebile ba na le hlompho ebile ba hore ho hore ba kgone hore ba ikemele ko lefatsheng le leng, ra ba motlotlo ka bona, ra bona se re e ratile le rona, ke ne ke sa rate rugby mara ke qetetse ke ratile ka mpha baneng ba bapala ka teng, ba bontshitse hlompho lerato leo le ho tshwarisana mmoho. Bane ba sebedisana hantle mmoho, ebile ha hona ntho tse leng hore di ile di ya etsahala tse tswileng tseleng, ho fihlela ba qetela ho bapala. Ke ka mokgo kileng ka rata ka teng le hlompho ba faneng yona.

Bophelo bo teng bo botle dikolong tse ngata haholo di-primary school ho di-primary school. Botle bo ke bo bonang haholo. Bana ba kgona hore ba bapale haholo ho feta ho sheba dibuka ho ba le ko sekolong ba kgona ho fuwa nako ya ho bapala le nako ya ho rutiwa ene ntho e ke ratang ka bona papadi tsa bona di na le thuto ka hare ebile hape hona le matsatsi a e leng hore ho bapalwa sports feela half di ba be di tlase ha ba tswa dijong ho lo bapalwa sports ekaba soccer kapa ya ba netball le dibapadi tse ding tse ngata tse farolohaneng Hobane ha re sa shebane le dipapadi tse Pedi feela ko dikolong, dipapadi di di ngata ba bang ba na le ho lema hona jareteng ya sekolo. Ba bang ba na le ho roka, ba na le ntho tse bitswang ka hore ke di-skills.